Umuntu ngaphambi kokuba aboleke imali ebhange kufanele aqale acabange ngezinto eyilandelayo. Okokuqala nje, kubalulekile ukuthi ubheke imali ozoyiboleka ukuthi ufuna imali engakanani. Okwesibili, kufanele ubheka izinga lenzalo yasebhange okuzomele ulikhokhe, ubheke ukuthi angeke yini leyonto ikufakele ingcindezi uma sekumele uyikhokhe. Okokugcina, kubalulekile-ke ukuthi ubheke kuthi le mali ofuna ukuyiboleka izokusiza kanjani ekufezeni izinjongo zakho.

Ziningi-ke izinto engikwazi ukuzenza nge-app yasebhange engilisebenzisayo. Ngiyakwazi ukudlulisa imali phakathi kwe-akhawunti nokuthi ngiphathe izikweletu zamakhadi. Ngibuye futhi ngifake izikhumbuzo zokhokha ukuze ngigweme ukungakhokhi ngesikhathi. Lokho okubizwa ngedebhithi oda futhi ngingakwazi ukushintsha imininingwane ye-akhawunti yami. Ukuze ngihlale ngivikelekekile ngaso sonke isikhathi, lokho okubizwa ngani, updating iphini. Konke lokho ngiyakwazi kukwenza kuphi? Kwi-ephu yebhange engilisebenzisayo. Ngiyakwazi futhi ukugcina imali loko okubizwa ngokuthini? Saving money, ukuze ngiyisebenzisele ngesikhathi esizayo.

Ukubheka-ke isimo sesicelo malimboleko ku-inthanethi kufanele ulandele lezi zinyathelo ezilandelayo. Okokuqala uvula iwebhusayithi yebhange noma inhlangano yezimali lapho ufake khona isicelo semalimboleko. Bese ungena ku-akhawunti yakho usebenzise igama okubizwa ngokuthi i-username ne-password. Uthi mawusungenile ubheke indawo ethi, isimo sesicelo noma izicelo. Ezivamise ukuthola esigabeni sokuphathwa kwezimali. Lapho-ke uzobe usuthola imininigwano ngemphumela wesicelo nomu kuzoba khona isixhunyaniso sokuthintana nebhenke lakho. Thintana nebhange-ke ubuze ukuthi sihamba kanjani isicelo malimboleko sakho.

Othandiweyo wami wathola ukuthi umshwalensi wepholisi yakhe wesikhathi esifushane unemikhawulo ethile. Okubandakanya ukuthi ezinye izigameko noma izingozi azikho kwipholisi yakhe. Ngakho-ke kwakuyomele ukuthi azikhokhele lezo zindleko. Ngenkathi ethola lokhu akumphathanga neze kahle, kodwa-ke isifundo asifunda kuloku ukuthi. Kubalulekile ukuthi uma ngabe uthatha ipholisi ufundisise imininingwane yesinquba mgomo yepholisi yakho.

Umehluko obalulekile phakathi kokulinda kuya ngokuthi umshwalense okulindisa isikhathi esifishane ukuthi ungakwazi ukukhokhelwa. Lapho-ke imali oyikhokhayo ebizwa ngama-premiums ibankulu ngoba isikhathi sokulinda siba sincane. Kwesinye isikhathi ukwazi ukulinda iyinsuku ezingama-thirty. Bese kuthi-ke inkampani le ekulindisa isikhathi eside okuya onyakeni, lapho-ke ukhokha ama-premiums amancane. Okusho ukuthi-ke wonke umuntu ukhokha lokho okulingene nezidingo zakhe, nakwaziyo ukuthi akukhokhele njalo ngenyanga.

Inqubo yokufaka isicelo se-UIF kumele ube nefomu elibizwa nge-UIF-nineteen. Ugcwalisa imininingwane yakho .

Okay, ukuze ukwazi ukuthola ukuthi umnikazi womshwalense uthola usizo noma ukweseka akudingayo. Kufanele uqale ucacise izimo zohlelo lomshwalense. Okubandakanya skhathi sokulinda, balela umnikazi wepholisi zonke izinyathelo okumele azithathe. Ezifana nokugcwalisa izicelo, ukuhlinzeka kwemininingwane edingekalayo kanye nokulandela izimpendulo ezivela kuhlelo. Futhi kubalulekile ukuthi uphinde uthole .

Ukwazi amaphuzu akho ezikweletu kubaluleke kakhulu uma ufuna ukufaka isicelo sekhadi lesikweletu. Ngoba abaphathi mali njengamabhange babheka ukuthi uwumuntu okwaziyo yini ukuphatha imali. Ngamaphuzu akho-ke, iwona amaphuzu akho ashoyo ukuthi uwumuntu okwaziyo ukuphatha imali, umuntu othembekile ngemali futhi uwumuntu ongakwazi ukubuyisa imali uma ngabe bekuboleka imalimboleko esekhadini lesikweletu.